Kuthiwa ke masibuyeleni kudala, xa besitsho abanye bathi masibuyeleni embo. Ndithi makubuyelweni emasikweni. Ngohlobo abantu ababhinqileyo ababenxiba ngalo mandulo kwakuluhlobo elwaluhlonipheke kakhulu. Kwakusaziwa ukuba abantu xa benxibile olo hlobo abanxibe ngalo ngelo xesha ikhona into echazayo okanye ethetha ngabo ukuba bangoobani na, bayintoni na ekhaya. Ndiyacinga ukuba ukuveza iingalo akubalulekanga kakhulu. Kuye kuhlonitshwe isiko, kuhlonitshwe isithethe ngokuba kunxitywe izinto ezihloniphayo.

Kule mihla asinazo izinto esithi siziqhenye ngazo, noba zikhona zimbalwa. Uyabona xa uthe wafumaniseka ukuba kukhona izinto owashiywa nazo ngabantu abadala, oomakhulu bethu nootatomkhulu bethu, kuye kubaluleke ukuba olo lwazi ulugqithise ebantwini abasebatsha kwenzela nabo bakwazi ukulugqithisa olo lwazi kwabanye abantu abaza emva kwabo. Kubalulekile ke ukuba ufundise ulutsha okanye nabanye abantu abadala abangazange bakhe bayifumana leyo nyhweba yokuba bafundiswe ezi resiphi zokupheka ukutya kwesiNtu, kubalulekile kakhulu.

Kwiimeko ezilolu hlobo ndingafuna uqale ndiyazi ukuba zeziphi iinto azithandayo, zeziphi iindawo eseke waya kuzo, yeyiphi imibala ayithandayo, yintoni ayijongileyo ebomini jikelele, imfundo yakhe uba ufunde kangakanani wafika kweliphi inqanaba. Loo nto leyo izokwazi uba ke indincedise nam njengomntu woba ndikwazi ukumqondisisa lo mntu lo ukuba ungumntu onjani, ukuba uyaphi, nalapho esuka khona kuye kubaluleke ukwenzela uba kube khona inkqubela phambili. Kona kunzima ukutshatiswa nomntu ongamazi kodwa ngokwexesha lihamba nokokufunda izinto azithandayo nengazithandi kulapho uye ukwazi ukuqinisa khona olo thando onalo naloo mntu.

Efukwini kulapho umama osandokufumana umntwana ehlala khona iintsuku ezilishumi nangaphezulu. Yindawo ebalulekileyo kakhulu ke leyo ke ngoba abona bantu abaye bakwazi uba luncedo kakhulu apho kuloo ndawo leyo ngabantu abangoomakhulu, abantu abasahloniphe amasiko nezithethe. Umntu ke ohlala efukwini ngelo xesha zinintsi izinto angazenzi. Akaphumi kuloo ndawo leyo, kukhona abantu abamane besondela kuye, abantu abadala bezothetha naye, bezoncedisana naye, bezomamela iingxaki ezo anazo azivayo ngelo xesha, nokuqinisekisa ukuba bakhuselekile na nomntwana lowo osemncinane.